Tjhe, ha ke bone balaodi ba sephethephethe ba etsa ho lekaneng ho ntsha koloi tseo tseleng. Hangata re bona dikoloi tse sa ngodiswang kapa tse sa sebetseng hantle di ntse di palama mebileng haholoholo dibakeng tsa mahaeng kapa ditoropong tse nyane. Tse ding ha di na mabone ha di na di disk, ha di na di break kapa di tletse haholo ka bapalami, sena se baka dikotsi tse ngata haholo. Ke nahana hore balaodi ba lokela ho eketsa di cheque points, ho sheba le ho thibela dikoloi tse sa bolokehang esitana le ho fana ka kotlo e hlakileng ha ba sa latele molao. Sena se ka fokotsa dikotsi le ho sireletsa maphelo a batho.

Ke utlwa ke rata ho sebedisa terene, ha o tluhwa maetong a matelele, hoba ha e pote-pote tje ka mefuta e meng ya dipalangwang.

Tjhe, mona moo ke dulang ha diyo dibese tsa masepala, di ne diye dikgaohe kgale kwana.

Ee, di-rickshaw di matla tse kgolo Durban. ke karolo ya setso sa teng, e hohelang bahahlaodi, haholoholo ka lebaka la ponahalo ya tsona e ikgethileng, ho kenyelletsa diphahlo tse mebalabala le dihlopha tse aparwang ke bakganni ba tsona. Bahahlaodi ba bangata ba natefelwa ke ho palama di-rickshaw haufi le lebopo la Durban hobane ke tsela e fapaneng le kgethileng ya ho lekola toropo. E boetse e fa batho ba moo menyetla ya mesebetsi le ho boloka setso sa bona se phela. Ka hona rickshaw ha se feela sesebediswa sa ho tsamaya, empa ke karolo ya bahahlaudi le lefa la setso sa Durban.

Ke tla sheba hore na ha hona motho e mong ya bonahalang a ho batla kapa ha ho lahlileng, ha ho sena motho, ke tla nka mokotla eo ke o ise ho mokganni wa bese kapa ke o ise mapoleseng a haufi, hobane ke bone hore o na le tjhelete e ngata le dikarete tsa boitsebiso. Ho bohlokwa ho etsa se nepahetseng hobane motho ya lahlehetsweng ke mokotla eo mohlomong o ferekane kapa o hloka thuso. Ka ho etsa sena ke bontsha botshepehi le boikarabelo, mme mohlomong le nna ha nka lahlehelwa ke ntho ya ka. Ke ka lakatsa hore motho e mong a etse se tshwanang.

Dumela metswalle, ke nahana hore re etele toropo e monate ka Keresmese, mohlomong re ka ya Durban kapa Cape Town moo re ka e qetang letshehare kaofela. Lebopong la lewatle, ra iketle ra nka dinepe, ra natefelwa ke moya wa matsatsi a phomolo. Hape re ka batlana le sebaka se nang Le mehlodi ya tlhaho kapa resort e nang le di phoofolo. Le nahana eng? re ka rera le hore re ipatlele a Airbnb kapa guest house moo re ka dulang teng rele bang. E batla nako e monate ya phomolo le ho haha botswalle ba rona.

Ee, ho na le dintho tse ngata tse ka etswang ho thusa maqheku, ditjeong tsa dipalangwang. Taba ya pele, mmuso o ka kenya tshebetsong dibase tsa mahala kapa tsa theko e tlase haholo bakeng sa maqheku. Haholo ha ba ya dibakeng tsa bohlokwa tse kang ho fumana ngaka, ho kgola grant-e kapa ho ya bankeng. Dipalangwang tsa setjhaba jwalo ka dibese tsa masepala ekaba hlokomelwa ka mela e kgethehileng bakeng sa maqheku, e leng hoba nolofalletsa ho fihla moo ba yang teng ka pele le ka polokeho. Hape mmuso o ka sebetsa mmoho le ba poraevete ho fana ka ditokisetso tse ikgethileng bakeng sa maqheku, jwaloka difofane tse nyane kapa di shuttle tse fumanehang hara beke.

Taba ena ke bothata bo boholo haholo. Hobane e ama tokelo ya motho ya ho thusa ba bang le ho sebedisa koloi ya hae ka bolokolohi. Ke utlwa bohloko ha di association di thibela batho ho palamisa le ho tsamaisa beng ba bona kapa metswalle, haholoholo haeba ke ditaba tsa tlhokahalo jwalo ka ho ya ngakeng kapa sekolong. Le ha hole jwalo, kea utlwisisa hore ba Association ba leka ho sireletsa mesebetsi ya bona le ho fokotsa ho palamisana ka tsela e seng molaong, empa ho lokela hore ho be le kutlwisiso haeba motho a sa lefelle kapa ke motho wa lelapa, ha wa lokela hore o nkuwa jwalo ka tlolo ya molao.